Ina ndzi vona onge ku tumbuluxiwa ka mitlangu leyintshwa leyi katsaka vanhu hinkwavo va ti va ndhawu yin'we swi nga pfuna swinene ku vuyisa ntwanano exikarhi ka vanhu mitlangu yi tisa vuxaka ku hlekisa ku tirhisana ni ku pfumelelana leswi pfunaka ku honisa ku hambana ka mi ndzimi malembe kumbe swiyimo swa vutomi loko vanhu va hlangana va tlanga swin'we va dyondza ku hloniphana ku tirhisana ni ku anakanya lelana leswi nga tisiwaka hi mhaka yin'wani yo olova ku tlula ntlangu mitlangu ya ndhavuko kumbe ya manguva lawa yi lunghisiwa hi vutlhari yi nga pfuna ku tlhela yi aka ntirhisano wa vaakelani ku dyondza hi ndhavuko wa van'wana ni ku kula hi xihundla xa ku hanya hi kurhula hikwalaho mitlangu xitirhisiwa xa nkoka lexi ku vuyelelana ntwanano exikarhi ka vanhu.

Ina, ndzi ehleketa leswaku ku hlanganyela eka mitlangu kumbe ku endla vutiolori swi nga pfuna swinene ku hunguta ntshikelelo wa miehleketo ni ku antswisa ndlela leyi munhu atitwaka ha yona loko munhu a ri eka ntlangu kumbe a tiolola u humesa gome ku vilela ni ku karhata ni ku karhateka naswona a veka mianakanyo ya ka eka nchumu wo tsakisa ni wo nyika matimba mitlangu yi tlhela yi endla leswaku munhu a hlangana ni van'wana ku tlhela ku tisa ku tsaka ni ku hlela leswi endlaka leswaku a titwa a amukeriwa a tlhela a va ni ntsako ku vutiolori swi tlhela swi pfuna leswaku mutirhi u miri wu humesa makhisimisi lama pfunaka ku hanyisa miehleketo.

Loko ndzi twa kokwani a ku garingani wa garingani ndzi ta titwa ndzi rhandziwa ndzi sirheleriwile naswona ndzi khutaziwile hikuva sweswo swi kombisa rirhandzu ku tlangela ni ku va na vanghana exikarhi ka mina na yena swivulavulo swo tano swa swa khale swi tisa ntsako rirhandzu na ku tsundzuka leswi hlamarisaka xitori lexi a xi ndzi tsakisa ngopfu loko a ndzi garingeriwa xona i lexi a vulavula ha xona hi vutomi bya yena bya kahle loko a ha ri ntsongo a hlongorisa tinyimpi kumbe tinyimpfu kumbe a hanya emakaya a ri karhi a ndzi byela ndlela leyi a dyondzeke hi yona ku va ni xichavo.

Ku tlanga mitlangu ku na mimpfuno leyiwani ya nkoka eka rihanyo ra munhu ku katsa ni ya mianakanyo ni ya movha ri ku tlanga swi pfuna ku humesa khombo ra gome ni ntshikelelo leswi vuyerisaka mbilu ni ku endla leswaku munhu a titwa a rhula ni a khomekile kahle mitlangu yi tlhela yi pfuna ku tlakusa vuxaka lebyi tsakisaka exikarhi ka vanhu ku endla leswaku munhu a va ni ntokoto lowukulu exikarhi ka vanghana ndyangu ku tlanga swi tlhela swi pfuna ku hanyisa miehleketo yo biha ku pfuna ku tsaka ni ku antswisa ku eneriseke ka mushavisi hi ku tirhisa makhisimisi lama humaka emirini loko munhu a tsaka.

Ina, ndza pfumela leswaku mitlangu yi pfuna ngopfu ku sivela vantshwa leswaku va nga ngheni evugevengeni leswi swi vangiwa hileswaku mitlangu yi teka nkarhi wa vona hi ndlela leyi pfunaka yi va hlayisa va ri eka swilo leswi aka vumunhu lebyi nga swinene tanihi tanihi ku tirhisana ku hloniphana no ku dyondza ku hlula swihinga hi ndlela ya vunghana loko vantshwa va ri karhi va tlanga vahlayisi va hlayiseka emugangeni naswona va tshama va ri karhi va dyondza na ku kurisa vutswari bya vona mitlangu yi tlhela yi va nyika mkhombo leyinene tanihi va hi va toloverile vatswari lava nga va dyondzaka vutomi lebyi lulameke.

Loko munhu a tlanga ncuva swa nkoka leswaku a tiva milawu ya ntlangu ya ntlangu hileswaku wu famba kahle ni hi ku lulama ncuva wu tlanga hi timbita ngopfungopfu eighteen kumbe twenty four leti hangalasiwaka eka xikhale swa papila ro tlanga mutlangi a u fanele a sungula hi ku teka timbita hinkwato eka xikhale xa le tlhelo ra yena kutani a ti chances hi xin'we xin'we eka xikeche hinkwaxo hi ku landza mpfuno u nga sungula ntsena eka xikeche lexi ka tlhelo ra wena loko u heta ku chajisa naswona timbita ya ku hetelela yi wela eka xikeche leri nga na timbita kumbe to tlula u nga teka timbita hi ku landza milawu ya ntlangu.

Loko ndzi hlamusela mutlangi loyi a ha ku joyina xipano xa hina ndzi ta ku ku tirhisana hi ntlawa hi ntlawa i swa nkoka ngopfu eka mitlangu hikuva hi ntlawa hi dyondza ku seketelana ku tshembana ni ku va ni xikongomelo xin'we loko u n'wi a tsandzeka un'wana wa pfuna loko un'wana a hlula hinkwavo va tsaka hinkwenu hinkwenu ha tsaka swin'we mitlangu a hi ya munhu un'we kambe i ya ntlawa hinkwawo loko hi tirhisana kahle hi ta kota ku hlula swilo leswi tikaka naswona hi aka ku twanana ku loko tiyeke exikarhi ka hina leswi swi tlhela swi pfuna leswaku hi hanya hi tshamisaka hi dyondza ku hlonipha ku hloniphana no khutazana ku fika emakumu ya ya ya ntlangu.

Ina khapu ya misava ya FIFA ya twenty ten yi vile na vuyelo bya ikhonomi lebyi nga heriki eka Afrika-Dzonga hambileswi ku nga ku na ku pfumelelana hinkwavo hi vukulu bya vuyelo lebyi hi le ka xikarhi ka madyelo lama vonakaka ku sungula ku ni ku tlakuka ka vutirheli bya vaendzi ku akiwa ka tiyindlu ta ti-Olympic migwaqo swifambisi swa le xikarhi ni ti-airport xihahampfhuka lexi pfuneke ku hluvukisa swiyimo swa xa infrastructure etikweni ku tlhele ku va ni mikateko ya ntirho hi nkarhi wa ku lunghisela nkarhi wa hlawula ku pfuneta vanhu vo tala hi ntirho wo wa nkarhi wo karhi.

Ku hlanganisiwa ka swihangalasa swa mahungu swa swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava ku ndlandlamuxa ku cincana ka mindhavuko hi ku nyika vanhu va matiko yo hambana nkarhi wo tala ku langutana ni ku twanana hi ku vona ndlela leyi van'wani va ti nyiketelaka hi yona vuhlengelelo bya vona ni tinsimu ni swiyenge swa vona swa vukunguhati ku nyika tindhawu ta ndzavisiso leyi vahlaleri va nga vulaka hi yona ku pfuxeta ku vilela ni tilayini ta mahlalelo ku kombela tindlela to phamela ni ku tirhisa leswi engetelaka ku vulavula hi ku hlanganyela hi tindzimi to hambana ku simeka ku navela ka ku endzela matiko lawa mitlangu yi nga khomiwa ha wona ku vuhumelerisi bya ndhavuko.

Leswi leswi hi swona switirhisiwa ni tindlela ta ku tiolola ku sivela ku tika leswi tolovelekaka na xo sungula i ti-condom ta vavanuna xa vumbirhi i ti ti-condom vavasati xa vunharhu maphilisi ya ku sivela ku tika xa xa vumune xidyovo xa tin'hweti tinharhu xa vutlhanu mipandza ya le henhla exikarhi ka voko xa vu sikisi ya le xa vu nkombo rhingi ya vumbirhi xa vu eight xipachi xa ndlela xa vu nkaye xisirhelelo swa spermicide.

Ina ina ina swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava swi pfuneta ngopfu ku antswisa ndlela leyi matiko man'wana ma langutisaka Afrika-Dzonga hi yona swiendlo leswi tanihi khapu ya misava ya FIFA ya twenty ten swi nyika Afrika-Dzonga nkarhi wo kombisa vuswikoti bya yona byo amukela vaendzi ku va ni vun'we bya matiko ni ku kombisa nhluvukiso wa yona eka swilo swo tanihi switirhisiwa vuhlayiseki ni vutirheli leswi swi aka xifaniso lexinene emahlweni ka matiko man'wana swi endla leswaku Afrika-Dzonga yi tanihi tiko leri nga ni vuswikoti byo amukela swiendlakalo swa nkoka leswi nga endlaka leswaku vanhu vo tala swi va swi tsakela ku vuya eka tiko leri.

Eka swikolo swo tala swa le makaya ntlangu lowu tekeriwaka enhlokweni ngopfu i bolo ya milenge leswi swi vangiwa hikuva ntlangu lowu nga olovaka ku hlawula wu kumiwa hi xitalo naswona wu lava switirhisiwa swo sungula ntsena tanihi bolo ni ndhawu yo chaya eka yona bolo ya milenge yi tlhela yi tsakisa vana vo tala naswona yi va pfuna ku dyondza ntirho wa ntlawa ku yingisa ni ku rhandza mintlhontlho leswi engetelaka ku kula ka vona hi ndlela ya kahle eka tindhawu leti ku nga ri ki na switirhisiwa swo tala swa mitlangu yin'wani bolo ya milenge yi tshama yi ri yo sungula hikwalaho ka ku olova ka yona ni ni ni ntsako lowu yi wu tisaka.

Milawu ya bolo ya mavoko leswaku ntlangu wu tlangiwa hi vatlangi va seven ka xiphemu xin'wana xa ntlawa naswona u un'wana na un'wana u na xiyimo lexi nga faneleke a tshama eka xona a swi fanele ku yima loko u yi khomile u tlhela u yi kongomisa eka nakuloni hi ku tlulela loko u sirhelela u fane u yima ekule ka tray fit kusuka eka loyi a nga na bolo naswona ku khumba a swi pfumeleki goal ri dlayiwa na mu-attack-i loko va ri endzeni ka ndhawu ya goal swigwevo swo fana na na penalt swi nyikeriwa loko milawu yi tluriwile ku cincana ka vatlangi swi pfumeleriwa hi nkarhi wa ku wisa naswona vatlangi hinkwawo va fanele va kombisa ku xixima ku tshembeka na ku yingisa wa ntlangu leswaku ntlangu wu famba kahle.

Dyondzo yin'we leyi ndzi yi ndzi ti ndzi yi tsakela ngopfu naswona yi ndzi hlamarisaka swilo i Biology ngopfungopfu leswi yi ndzi dyondzisiweke swona hi ndlela leyi miri wa munhu wu tirhaka ha yona hi ku hlamarisa ndhawu leyi ndzi yi ndzi hlamariseke ngopfu i ndlela swin'wani hinkwaswo leswi pfunaka miri ku hanya swi swi hlanganaka kahle ku fana ni ndlela timbilu mahanti ni marhumbu swi tirhisana ha yona ku ku endla leswaku miri wu tirha kahle leswi swi ndzi dyondzisile leswaku miri wa munhu i muchini lowu hlamariseke swinene naswona sweswo swi ndzi endle ndzi rhandza ku ngopfu hi rihanyo ra vanhu Biology yi ndzi pfulele mianakanyo yo vona nkoka wa ku hlayisa miri ku dya swakudya leswinene ni ku tirhisa nkarhi wo endla vutiolori.

Nkarhi lowu ndzi sunguleke ku tsakela swilo leswi ndzi swi endlaka sweswi swo tihungasa a ku ri loko ndzi vona leswaku ndzi swi ndzi pfuna ku vuyisa mianakanyo ku hungasa mbilu ni ku va ni kurhula endzeni ndzi vona leswaku loko ndzi tshama ndzi karhatiwile hi ntirho wa siku hinkwaro ka kumbe ku rhandza ku tirhisa nkarhi wo tirhisa thekinoloji ntsena a ndzi titwi kahle kambe loko ndzi sungula ku tirhisa swi nkarhi wo hlaya tibuku ku yingisela mimpfumawulo yo rhula kumbe ku hanya exikarhi ka ntumbuluko ndzi kume kurhula ni ntsako wo karhi lowu ndzi tshikele ndzi rhandza swilo, leswi swo ti hungasa swinene leswi swi ndzi pfunile ku twisisa leswaku ku ti hungasa ka ntiyiso i ndlela yo tihlayisa emianakanyweni ni emirini.

Caster Semenya mutlangi wa Afrika-Dzonga laha dumeke swinene eka mintlhontlho ya eight hundred meters u langutane ni nhlohlotelo lowukulu loko a ha ri exikolweni naswona na nkarhi lowu a sungulaka ku dumela swinene leswi swi leswi a ri ni xivumbeko xa miri lexi a xi hambana ni xi ni xa vanhwanyana van'wana a ntlawa hi swipimelo no ku soleka hi lava a va nga twisisi leswaku a ri munhu wa muxaka muni, van'wani va n'wi hlekula ni ku n'wi xopaxopa hi marito yo vavisana naswona swi n'wi tsandzile swi ku tipfulela swinene hi vun'wana bya vutomi byakwe hambi swi ri ta nhlohlotelo walowo a wu n'wi pfalanga hikuva u tlhele a tlhela a tikuma a ti tshemba a pfuna van'wana hi xikombiso xa yena xa matimba ku tiyisela ni ku va munhu loyi a ti rhandzaka.

Dyondzo ya nkoka leyi ndzi ku ndzi yi tsakelaka naswona yi ndzi dyondziseke swo tala i dyondzo ya vutivi bya rihanyo Life orientation, dyondzo leyi yi ndzi dyondzisile nkoka wa ku tiva mina ndzi ri xihi ku ku tshama ndzi ti tshemba ku hlawula vutomi lebyi nga ni xikongomelo ni ndlela yo langutana na mindzingo ya vutomi hi xivindzi, yi ndzi dyondzisile ngopfu ku twisisa ndlela yo hlayisa rihanyo ra miehleketo ku rhandza swilo swo karhi hi xikongomelo, ku xixima van'wana, ni ku hlonipha mitirho yo hambanahambana evuton'wini leswi hinkwaswo swi ndzi pfunile ku kula tanihi munhu ku tiva leswi ndzi swi rhandzaka ndzi ndzi ndzi ni leswi ndzi lavaka ku swi fikelela evuton'wini bya mina.

Ndzi nga vula leswaku i ntiyiso ndzi ndzi nga va muhlohloteri wa mina n'wini eka mhaka yo tlanga bolo ya milenge, leswi swi swi huma eka ntiyiso wa leswaku ku tinyiketela ku titshemba ni ku tirha hi matimba swi huma endzeni ka munhu, ku nga ri ntsena eka leswi vanhu van'wani va swi vulaka loko ndzi titshemba ndzi dzikisa mianakanyo ya mina eka xikongomelo xa mina naswona ndzi dyondza eka swihoxo swa mina sweswo ndzi sweswo swi ndzi endla ndzi kula swinene tanihi mutlangi ku va muhlohloteri wa mina n'wini swi tlhela swi ndzi pfuna ku tshama ndzi khutaziwile ngopfungopfu loko swilo swi tika hikuva ndzi tiva leswaku ndza swi kota ku antswisa hi mina n'wini.

Ina, ndza pfumelelana na mhaka leyi hikuva vantshwa va rhandza swilo leswi enerisaka swi tsakisa na leswi fambelanaka ni vutomi bya vona bya siku na siku ku endla leswaku minongonoko ya swa mitlangu yi yi va phasa rinoko, swi fanele swi katsa swilo swo fana na ku tirhisa thekinoloji ya ya sweswinyana swo fana na na ti to hlaleriwa hi ndlela ya xithopo ku nghenisa mitlangu leyi va rhandzaka swo fana na bolo, hip hop, gaming, ti-TikTok challenge ku va nyika mi mindzundzwana leyi vulavulaka hi swiphiqo swa vona hi ndlela yo tsakisa ni ku va nyika ntirho wa vona endzeni ka mi ka minongonoko tanihi vavulavuri vaongori kumbe vatswari va swiyenge.